Ndo to zwi yela dzi ofisini khulwane uri vha kone u nthusa, bammbiri dze dza ṱoḓea ndi bammbiri ya basa, bammbiri ya u sumbedza fhethu hune nda bva hone na luṅwalo lwa musanda.

Ndi ya uri ndi a shuma na, ndi hola tshelede nngafhani uri ndi ḓo kona u badela zwikolodo zwa vhathu nga murahu ha musi ndono fhiwa tshelede uri ndi nga kona u badela naa tshifhinga tshi tshi ya.

Ndi nga eletshedza uri muthu uyo kha ite uri a wane iyo garaṱa kha nthihi ya dzi mabindu muhulusa fhano Afrika Tshipembe a dzi tshelede, one mabindu mahulu ane avha dzi bannga khulwanesa ngauri ndi hone hune zwithu zwawe zwi vha zwo ita mini zwo vhulungea, anga sivhe na khakhathi kana ha itea zwiṅwe zwithu kana vha vho amba zwe vha si langa.

Ndi vhona uri garaṱa dzo fhambana dziṅwe dzi ṱoḓa tshelede yo no vha nṱha dziṅwe dzi ṱoḓa i fhasi itshi vhu vhuya fhedzihai, zwi ya nga kha ku funele kwa muthu uri u kho ṱoḓa zwifhio hone o puḽana uri vha mu itela zwithu zwo imaho nga nḓila ya hani. Ndi vhona uri ndeme ndi ya uri muthu a wane garaṱa ine ya ḓo mu takadza.

Ndo ita nga kha inthanethe zwine zwa ita uri ndi kone u zwi ita ndo to dzula hayani ndi tshi kho zwi ita nṋe muṋe ndi to ita zwidodombedzwa zwanga zwoṱhe, zwine zwa fhungudza na vhukhakhi vhunzhi.

Ngauri u vha a khou itela uri i vhuye i na malamba zwiḽa zwine zwa vhidziwa upfi i na tshibudzana, i na nzwalelo i vha yo engedzea yo no vha na iṅwe tshelede nga nṱha.

Ndi akhaunthu ine ya panga tshelede, ndi musi iwe u tshi dzulela u panga tshelede yo dzudzanywaho ndi uri i dzula yo yo lugela tshifhinga tshoṱhe.

Zwi ita uri u dzule u na tshelede ine i dzule i khou aluwa nga zwiṱuku nga zwiṱuku i vha i na nzwalelo, zwi ita uri na matshelo u dzule u tshi kana ha ḓa khakhathi kana ha ḓa zwifhio na zwifhio zwi u wana u na tshelede u tshi aluwa wa kona no ya zwikoloni.

I ita uri muthu a dzule a na ḓivha uri u na tshelede nngafhani una masheleni mangafhani ane a dzula a khou gonya ṅwaha nga ṅwaha ṅwedzi nga ṅwedzi, zwi thusa hafhu uri u dzule u na tshelede une wa i ḓivha uri heyi tshelede yo lugela ende hei tshelede i nga ṱoḓeya tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.

U itela uri hu dzule huna tshelede, i dzule yo vhulungeya uri ndi wane nzwalelo.

I vhuyelwa ngauri bannga ivha i khou kona u vha i khou shumisa heiḽa tshelede nga murahu ha musi muthu a sathu i shumisa, ya dovha ya wana na yone ivha i khou dzhia dzi nzwalelo nga ṱhukhu nga ṱhukhu vhone vha tshi badela vha tshi bvisa tshelede i a dzhia vha tshi vhea tshelede nga ngomu kha kha kha kha bannga i vha i khou dzhia, ndi hafho hune bannga ya wana hone tshelede yavho.

Ee ndi vhona uri zwi nga ita uri u dzule wo vhulunga tshelede kha dzi bannga dzo fhambananaho uri iṅwe arali ya nga sokou wa zwinga thusa uri u ḓo ḓi dzula u ḓo ḓi sala u na iṅwe tshelede, zwi a thusa nga maanḓa.

Ndi nga zwi ita for miṅwaha miṱanu ndi tshi khou itela uri ndi kone u vhona uri matshelo ṋamusi ndavha ndi sa ḓivhi uri ndi na tshifhio ndi vhe ndi na tshelede ine ndi nga kona u vhona uri ndi nga ita uri vhutshilo hanga vhu shanduke.

Ndi nṋe sa ṅwana wa tshikolo u itela uri matshelo ndi tshi yo fhedza ndi a kona u vhona uri ndi ite uri tshelede yanga ndi nga i shumisa u ḓi vulela bindu kana u ita zwiṅwe zwithu zwine zwa nga ita uri vhutshilo hanga huye phanḓa.

Khombo ndi dza uri zwi nga itea bannga ya soko wa na tshelede yavho yoṱhe, ende a huna hune vha ḓo ya vha zwi amba hone nga uri yawa i vha yo wa.

Ee ndi vhona uri i a thusa kha vhaswa u itela uri a tshi bva tshikoloni kana a tshiya tshikoloni a ḓi dzula a na tshelede ine i ḓo muthusa kha zwa tshikolo kana a tshi bva tshikoloni i ḓo muthusa kha zwa kha zwa mushumo, kana a kone u ḓi vulela bindu.

Ndi nga muvhudza uri ndi yone nḓila ya vhuḓi wo dzhia tsheo yo nakesaho zwi ḓo u thusa matshelo ngori a ri ḓivhi uri ḽa matshelo ḽo ri farela zwifhio, ngori hovhu vhutshilo vhu ṱoḓa muthu ane a tshelede.

Nga uri zwi ita uri u ḽe tshelede ya nzwalelo, nzwalelo ndi yone ine wa ḓo i wana zwi ita uri tshelede yawe i dzula i khou engedzea na musi wo i valela banngani.

Zwi ita uri muholo wau u we u tshi khou fhungudzea nyana nga zwiṱuku ngauri u ita uri u dzhie heiḽa tshelede u tshi vhea huṅwe uri na musi vha satsha shuma vha ḓo kona u wana tshelede ya u tshila vha tshi ya phanḓa.

Nzwalelo yo dzudzanywaho ndi nzwalelo ine ahu itei tshithu, a u shanduki tshithu mara i songo dzudzanyeaho ndi hafha hune tshelede ya gonya kana ya sokou wa a vha ḓivhi zwo ri hu nga itea zwifhio.

I ita uri tshelede yavho i dzule i fhethu nthihi ngauri ahuna tshine tsha ḓo khakhisa ngauri ivha yo vhulungiwa nga zwithu zwihulwane kana zwiimiswa zwihulwane.

U tou vha a tshi themba bannga iyo uri a vhone uri inga mu tshimbidza lwa tshifhinga tshi lapfhu na.

Ee ngauri makete wa zwiṱoko tshelede i dzula i kho dzhena tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, zwo u valela tsheledei u wana nzwalelo ṱhukhu mara zwa tshiṱoko nzwalelo ya hone i ḓa i nnzhi zwi tshi bva kha uri vha rengisa zwifhio, nahone afho hune vha khou rengisa hone zwi khou ṱoḓea lwa lwa lwo lwa kha tshiimo tshi ngafhani.

Ee, i lu nga ita uri vhathu vha vha vha kone u langa tshelede yawe khwine ngori u tshi khou tou i shumisea kha kha mobile money a u fani na musi u tshi tou vha nayo hafha tshanḓani ngori i tshanḓani u sokou renga u tshi ita zwiṅwe na zwiṅwe mara i ya hangei zwi a teledza nyana u tou i shumisa vha a vhona.

Ee, ya tshi ḓo vha i tshi tou nga lebula, ndi u sokou kapula ngori i ḓisa zwithu zwi zwavhuḓi, i ḓisa tshelede nnzhi nga maanḓa, i ita uri vha vha dzule vho vho farelela ndi khou amba uri vha ḓo ri i tshi tou vha lebula yo tou kalula mukapu ndi uri u vha u khou sokou kapu kapu, ndi kapu kapu vha tshi kupula vhone vha khou sokou ḓikapulela.

Ndi musi vha tshi mmbudza uri vha ḓo vha vha khou dzhenisa tshelede yanga ndi tshi panga hanefhaḽa, vha ḓo i fara lwa tshifhinga tshingafhani, ndi tshi i wana ndi ḓo i wana yo no vha na nzwalelo yo gonya, ndo pfha ndi sa zwi pfhesesi uri ee zwi a konadzea matsina hezwi zwithu wa isa tshelede fhethu ya vhuya i na nzwalelo u songo tou kolodisa.

Zwi ita uri vha ni thembe na tshifhinga tshi ḓaho u tshi ṱoḓa iṅwe vha ni fhe, vha ḓivha zwo ri ini ni ḓo badela zwithu zwavho, a ni a ni laṱidzi na luthihi, ni muthu a fulufhedzeaho nga maanḓa nga nḓila i ofhisaho, ni muthu ane u a bvisa tshelede arali a i fhiwa.

Akhaunthu ya banngani ndi garaṱa ndi uri ndi tshi imiswa tshine tshi vha tshi khou panga tshelede yavho tshine tshi ḓivhiwa nga vhone vha vhoṱhe na vha banngani tshi fara tshelede yavho yoṱhe, vha panga tshelede yavho khayo vha tshi bvisa vha bvisa hanefhaḽa nahone ndi tshivhulungi, ndi uri vha vhulunga hone tshelede yavho.

Ndi u ita uri ndi vhe na akhaunthu dzo dzi linganaho mbili ngori zwi a takadza u tshi vhulunga tshelede u tshi wana nzwalelo fhaḽa hune ha vhulungiwa hu tshi waniwa dzi nzwalelo, nda ḓo ita uri ndi sokou dzula ndi khou wana nzwalelo nga kha heyi na kha heiḽa, ndi khou sokou wana dzi nzwalelo dzi khou sokou nzwalelo dzi tshi ḓala uri ndi wane dzi tshelede dzi nnzhi.

Zwi nga nyita uri ndi pfhe uri matsina u hadzimiwa tshelede zwo leluwa arali vha tshi kona u mpha tshifhinga tshingafha uri ndi nga kona u i badela nga miṅwaha mingafha, ndi pfha uri matsina bannga dzi a themba vhathu ndi nga zwi funa nga maanḓa.

Uri hezwi ndi tshi badela ndi ḓo vha ndi khou i badela nga nngafhani nahone arali zwa nga itea nda balelwa u i badela hu nga itea mini kha nṋe, vha nga dzhia thundu yanga, vha nga ita mini.

Ndi nga mu vhudza uri sedzulusani uri no khou koloda vhathu vha hani, ni a ḓivha uri eyi bannga eyi ḽounu ine na khou i dzhia ndi kha bannga ifhio, vha ḓo nifha tshifhinga tshingafhani na musi arali na nga sokou kundelwa u badela vha nga ni vhudza uri milayo ine ra ni fha yone ndi ifhio, ni tea u sedzesa zwithu zwo yelana na zwezwo khonani yanga.

Ndi dza uri kha i shumise ngori i takadzela uri u vhulungale tshelede yau, u dzula u khou sokou posela u si na na ndavha ngori u vha u khou ḓivha zwo ri mini yo vhulungea, so u ndi yavhuḓi mobile money ndi ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa, ndi zwithu zwine zwi a shumisea nga nḓila yavhuḓi nga maanḓa so nṋe ndi vhona uri ndi zwithu zwine zwi tou phaḓaladziwa u ya nga vhu nga vhuangaredzi uri vhathu vha zwi ḓivhe ngori ndi yone nthu i shumaho nga nḓila yavhuḓi.

Ndo vha ndi tshi ḓo vhulunga tshelede nda tshi ḓo vhulunga dzi khadi, nda tshi ḓo vhulunga zwithu zwi fanaho na mini zwi fanaho na na na na na dzi bammbiri dza magaraṱa dzi ambaho zwa dzi tshelede na zwikolodo zwoṱhe na dzi nzwalelo.

Ee ndi nga humbula uri hoyu muthu wa mpfhuna, u khou mpha zwithu zwine a zwi adzelwi u fhiwa vhathu ndi khou amba uri u khou mpha dzi nḓivho dza zwithu zwine zwi a takadza nga maanḓa, nda nda nda ḓo pfha uri hoyu muthu u a fhulufhedzea ndi muthu ane khabmusi u a takalela vhathu, ndi muthu ane u a kona u tshila na vhaṅwe vhathu.

Ndi nga mu vhudza uri arali nda balelwa u badela ndi zwifhio zwine zwa nga ita uri zwine zwa nga khakhisa kana hu nga itea mini arali nda nga balelwa u badela a ri ri ṅwedzi muthihi ndo fareledzea nga zwiṅwe zwa ndemevho wa wana uri thi zwithu zwi a iteavho ndi vhutshiloni, tshiṅwe na tshiṅwe tshi a sokou konadzea, so ndi nga vhudzisa uri afha fhethu nda nga balelwa ṅwedzi a ri ri muthihi ri nga ḽi dzudzanyisa hani, hu nga itea mini, vha nga dzhia thundu yanga, hu nga itea mini ndi khou amba uri afha fhethu ri khou pfesesana kha ḽifhio.

Ndi nga mu vhudza uri a ri ḓivhi uri lufu lu ḓa lini ende ḽo ri farela zwifhio ende musi hu tshi ḓa lufu lu ḓa na zwithu zwinzhi, zwithu zwinzhi zwi ṱoḓaho masheleni, zwithu zwinzhi zwi ṱoḓa u badela zwikolo na zwifhio na zwifhio so a hu na u pfhi u muṱuku ngouri tshelede i ḓo ṱoḓea uri vhutshilo vhu ye phanḓa.

Ndi nga mu vhudza uri yo i fulufhelwa nga dzi nga nga nga dzi khamphani khulwane, dzi themamveledziso khulu dzine nadzo dzi panga dzi tshelede hanengei, so a hu na tshine tsha nga ita uri vhone vha sa i fulufhele, ndi yone nthu ine i a shumea nayo ngauri i i ya takadza nga maanḓa i I yo itiwa nga vhoradzithekhinolodzhi dza vhukuma ndi uri thekhinoḽodzhi yo lala hanefhaḽa zwo vhulungea hezwo zwithu.

Ee, ndi nga dzhia phetho nga nḓila i pfhalaho ngori thi zwi zwi bva na kha uri nnḓu i kha shango ḽifhio nahone afho kha eḽo shango vhathu vha wana tshelede nga nḓila i hani, ndi uri ikonomi yo ima nga kha tshiimo tsha hani kha heḽo shango, so ndi pfha uri phetho hedzo ndi nga dzi vhona nga nḓila i fhambananaho.

Ndi zwa ndeme ngori u nga sokou balelwa u ya ho ya ho ya u sa ḓivhi ngori u nga sokou dzhia tshelede nga vhathu wa vha u sa ḓivhi zwa uri u ḓo fhedza lini, wa wana uri a si yo fhedza heyi vha i badela u swika vhone vha tshi lovha zwino i vha yo no vha thaidzo yavho, so muthu u tea u sedzulusa ḓivha na uri aa eyi tshelede ndi ḓo i badela u swika lini.

Ndi nga vhudzisa uri eyi tshelede i khou lavheleliwa u pfhi ndi i badela lwa tshifhinga tshingafhani nahone ndi tshi i badela lwo etsho tshifhinga milayo ndi ifhio, hu a fhira kana a u teu u fhira na, musi wa ṱangana na khakhathi na uri nzwalelo dza heyo tshelede dzi ḓo vha nngafhani.